Ibali endinolibalisa kukuba kwakukhona utata owayehlala apha ke elalini yam. Uthe ngenye imini ke ezixelela into okokuba ngale mini uzawuvuka kusasa ngoba kaloku ufuna ukulima. Ngoko ke uyaqhubeleka ke uyalima, kucaba ke ngoku inkomo le iye yabona inyoka ngoba kaloku utata lo wayesebenzisa iinkomo zirhuqa amakhuba, so kucaba ke ngoku zibone inyoka. Hayi ke, zasuka ke zabaleka ke mntakabawo. Andithi ubambelele apha emakhumeni, ndikuxelela uba mna wayebhabha emoyeni utata erhuqwa ziinkomo engasakwazi ke ngoku ukuzilawula. Into esasiyihleka ke apho!

Kunofuthe oluhle kakhulu ngenxa yaba bantu basebenzisa isiXhosa xa besenza umculo wabo ngoba kaloku benza into yokokuba nabantwana babe nako ukuzithemba xa befuna ukuba basebenzise ulwimi lwabo lwesiXhosa. Ngoba sikhule kaloku sicinga uba elona lwimi lubalulekileyo sisiNgesi kodwa ngoku xa kusetyenziswa iilwimi ngeelwimi kude kube kusetyenziswa nesiXhosa. Hayi, inefuthe elihle kakhulu loo nto leyo.

Kweyethu ilali sibethwe ngusibonda kwaye kube khona nenkosi. Inkosi ke yiyo ejonga iilali ngezithebe ngezithebe. Usibonda yena ujongene nale lali yethu kule ndawo apho kuthi xa kukhona eso sikhalazo okanye kuloo mzi kukhona loo ngxaki into enje mhlawumbi ngokuba kuthiwe kukhona abaphulimthetho abaye bangena okanye abamelwane abamelwane abakwazi ukuvisisana kuyakwazi ke ukuba kuyiwe kusibonda kuhambe kuyaxoxwa iinto ezinjalo.

Usibonda kuyafuneka ibe ngumntu okwaziyo ukusebenzisana nabantu, ibe ngumntu othanda abantu onobubele kwaye okwazi oyaziyo ukumamela. Ngoba kaloku xa usebenzisana nabantu funeka ube ngumntu onendlebe okwaziyo ukuva abantu naxa sele bekhalaza ukuba bathini na kanye kanye.

Apho ndikhulela khona azange ke yenziwa intonjane kwaye nam zange ndiyenzelwe intonjane. Kukubukela ezi koomabonakude apho ubona kusenziwa intonjane, ngoku andinakuqiniseka ncam ukuba inokubana isebenza kanjani na.

Kaloku mtshana akuncedanga ukungxamela into enje, into enje ifuna ukulungiselelwa. Kufanele ukuba uqale uyodibana nogqirha wengqondo azokolulekela ukwenzela into yokuba uyazi le nto uya kuyo. Kwaye kunemijovo ekufuneka uyifumene, uyaqonda. Ngoku ukuvele ungxame nje akuzunceda nto ngenxa yokuba ufuna iimpahla ezintsha. Zama elinye icebo lokufumana iimpahla ezintsha, umhlawumbe uhambe uyokusebenza kwifama elapha kufutshane khona ukuze uzofumana obo busentanyana uzokwazi uzithengisela, uzozithengela iimpahla.

Ixhaphake kakhulu imitshato elungiselelweyo ngoba kaloku xa ekhula umntana ubukelwe ngabazali bomnye umntana njalo njalo. Ngoko ke bayayazi xa bebadibanisa aba abantwana bazawusebenzisana kakuhle. Iyakwazi ke ukuphumelela imitshato enjalo ngoba kaloku badityaniswa besebancinci bakhule bobabini babe bengazi enye into engaphandle kulo mtshato. Ngoko bazame bobabini ukuba basebenze kulo mtshato.

Ulutsha kaloku ziinkokeli zakusasa bayadinga ukuba bafumane ulwaluleko ngokuphatha ngoba kaloku noko sebebadala abasezihlalweni ezikhulu. Ngoku ke kuyafuneka intoba bafumane ulwazi lokuba bangenza kanjani okanye umntu xa engumphathi, ubaphatha kanjani na abantu.

Ubomi basezilalini bulula kakhulu kwaye abunamali ininzi buyidingayo, ngoko ke abantu abaninzi ndiye ndiyiqonde ukuba kungoba kutheni. Kwaye ezilalini kukhona nocwangco akho machuku. Uyakwazi into yobana uzifuyele imfuyo yakho uzityalele igadi yakho, kungabikho mntu ukuthethisa kakubi ngaloo nto leyo.